Motjha e mong le e mong o lokela hore a batle mosebetsi o lokela ho ikemela. O lokela ho itshepa e tle re le ha a hola, ba tlang ka mora hae, a kgone ho ba fa tsela, a kgone ho ba fa le mekgwa ya hore moo a leng teng o fihletse jwang. Ho tshepa tjhelete ya batsofe ha se tsela ya nnete ya bophelo hobane hosane o ka fumana hore batsofe ha ba sa phela. Bao o neng o ba tshepile o tlo phela ka eng? O tlo ja eng? Hase moo o tlo fumana o se o le tsotsi ya motjha e kgathatsang setjhaba, eo setjhaba se dulang se lla ka yena ka mehla le mehla?

Ditharollo tse ke bonang hore di ka sebetsa maemong a ke hore ho tsebisahale hore ka letsatsi le itseng koloi e fanang ka meriana e tla fihla motseng o itseng. Ho tsebisahale hore e tla ema sebakeng se le seng mme batho bohle ba tla ya koloing eo ho fumana meriana ya bona ka ho fapana ha bona, empa bao boemo ba bona bo seng hantle ba sa tlo kgona hore ba finyelle koloing eo. Ba ka romeletsa bao ba dulang le bona lelapeng le le leng hore ba ba latele meriana ya bona. Ka letsatsi le tla beng le kgethuwe hore batho bohle ba fumane meriana ya bona.

Motho a ka ratang kapa ya ka lakatsang ho bula sekolo sa hae sa setso, o lokela ho ingodisa le ba tsamaiso ya tsa mabollo. Mme a latele melao yohle e tlabeng e ngotswe moo, mohlala, hore na bana ba lokela hore ba bolle ba na le dilemo tse kae, a boele hape a netefatse hore pele bana ba ka ba kena sekolong sa hae, ba ye pele clinic-ing ho ya lekola malwetsi ohle ka tsa bophelo bo botle.

Ke nahana hore motho ha batla ho fokotsa mafura kapa mokhaba ka pele a ka sebedisa suurlemoen bonyane ae tshele ka hara metsi, a e nwe hoseng ho hong le ho hong ha a tsoha hobane kofi ka boyona ha ya nepahala. Ebile ha ya loka mmeleng hobane e baka mafura mmeleng kofi ka bo yona, ebile e boetse e ka re bakela le mafu a kang lefu la pelo. Jwale ha ke dumele hore motho a ka lokela hore a nwe kofi hoseng ho hong le ho hong bakeng sa ho ka fokotsa mafura.

Mabaka ao o nka fang mmuso ke hore, ho be le ditshebetso tse nepahetseng ebile tse tshwanang ditoropong le maaheng. Batho ba maahaeng ba ske ba ifumana ba tshwanela hore ba ye ditoropong hore ba fumane thuso, hobane ka nako e nngwe o ka fumana hore ha ba bana tjhelete ya ho ya toropong. Le teng ha ba fumane tjhelete ya hore ba ka ya toropong sebaka seo se ba tsamaileng se le se lelele ntse ba fumana toropong hona le ditshubukellano tse ding hape tsa batho, hobane batho toropong ba bangata be be ba kgutle ba sa thuswa. Ntho e lokelang ho etswa ke hore toropong ho be ne le ditshebetso tsohle tse nepahetseng, dipetlele ka bophara le maaheng ho bene le ditshebeletso tsohle tse nepahetseng. Hore bakudi ba dule ba fumana thuso, ho se hlokahale hore ba ye ditoropong.

Letsholong la Movember Awareness Campaign. Matsatsi a behetsweng ho ka ketekwa, ke matsatsi ohle a kgwedi ya Pudungwana ho tloha letsatsi la pele ho fihlela letsatsing la ho qetela. Mme matsatsi ao a behetswe ho ka hlokomedisa bo ntate ka bothata ba kelello le mafu a kang kankere ya senya. Le mafu hape a kang kankere ya botona ba bo ntate.

Ke nnete dithibela pelehi di na le ditlamorao tse bosula, empa ho bohlokwa hore mosadi e mong le mong aka sebedisa dithiba pelehi ha feela a so be, nakong e hantle hore a ka ba le ngwana. Empa mosadi o lokelletse ho ho sebedisa dithibela pelehi dife kapa difeng tse ka mo tshwarang hantle. Re na le dithiba pelehi tsa ka mefuta. Re na le ho ka hlaba sepeiti ho ka hlabeng sepeiti re na le mefuta ya ho hlaba sepeiti e leng nuristerate le depo. Ha mosadi a fumana hore sepeiti se itseng ha se mo tshware hantle, o a lokela ho ka tjhentjha a sebedise se seng empa ha di sa mo sebeletse ka bobedi wa tsona. A ka kgona ho ka tjhentjha hape, a sebedise dipidisi.

Ke tseba mefuta e mebedi ya lebollo la banna, e leng mofuta wa lebollo la Basotho le mofuta wa lebollo la banna ba maqhotsa. Phapang e re e fumanang ke hore lebollo la Basotho le nka nako e telele ha lebollo la ba la maqotsa le nka nako e kgutshwane. Ha bashemane ba ile mophatong. Hape phapano e re e fumanang ke hore lebollong la Basotho hangata le etswa ka nako ya phomolo, le etswa ha dikolong di kwetswe, ekaba ka kgwedi ya Phupjane, kapa ka kgwedi ya Tshitwe.

Ha batho ba nwa meriana e seng melaong ha ba kula, ha ba tlo fumana pheko, empa ba tlo kula ho feta. Hobane ba nwa meriana e sa ba thuseng ka letho ka ha ha e melaong. Hape o ka fumana hore motho o se a fumana a ba le lefu leo a nentseng a se na lona bitsong la hore o nwa kapa o sebedisa moriana o seng molaong.

Ke nahana hore boimana ba batjha dikolong, bo bakuwa ke ho hloka lesedi le tsebo mabapi le thobalano e sa bolokehang, empa ke dumela hore seo se ka qobuwa ka hore dikolong, ho be le dithuto tse rutang bana, haholoholo ka tsa thobalano e sa bolokehang le ditlamorao tsohle tsa teng. Ebe dikolong, ka dinako tse ding ho etswa hore manese kapa baoki ba ke ba fuwe sebaka sa ho etela dikolong ba tlo fana ka lesedi le leholohadi bakeng sa thobalano e sa bolokehang le ditlamorao tsohle tsa teng.